Swi endla leswaku munhu a nga borheki swi tlhela swi endla leswaku munhu a kumeka a nga vangeleki xitirese hi ndlela ya simple hikuva loko u ti kuma u kha u endla xilo xo xi endla swi endla leswaku na na xitirese xikumeka kha xi fambela kule na wena.

Xo sungula lexi nga va nga va hlohlotelaka hi xona i ku va va va akela tindhawu leti va nga kotaka ku tlangela eka tona mi mitlangu leya ya bolo ya mavoko hikuva loko ho languta ematikoxikaya a ku na tindhawu leti hi nga vulaka leswaku ti kona to tlangela mitlangu leyi ya bolo ya mavoko ku fana na le tindhawini ta le madorobeni.

I ntlangu wa wa bolo ya milenge ndzi wu rhandza swinene ndzi wu rhandza swinene ende ndzi nge pfuke ndzi wu rivarile lexi xi nga ta endla leswaku wu tshama wu hlawulekile eka mina hileswaku ndzi kota wu kota ku ndzi hungasa loko ndzi ri karhi ndzi borheka na mina n'wini ndza kota ku kumeka ndzi kha ndzi wu tlanga xin'wana lexi endlaka leswaku wu ta tshama wu hlawulekile ntlangu lowu wa bolo ya milenge hambi ku ri matikoxikaya swa koteka leswaku ku kumeka ku kha ku tlangiwa ku fana a swi fani na mitlangu leyin'wani leyi swi nga kotekiki hi ndlela yaleyo leswaku i u kuma yi kha yi tlangiwa etindhawini ta matikoxikaya hi swona swi endlaka leswaku tlangu lowa bolo wu kumeka wu hlawulekile eka mina.

Swa mitlangu swi endla leswaku munhu a kota ku endla vuxaka na vona van'wana hikuva swi endla leswaku swi olova leswaku vanhu va kumeka va ri swin'we hi nkarhi wolowo swi tlhela swi endla leswaku vanhu va kota ku twisisana leswaku loyi u hanya njhani loyi u hanya njhani hikuva loko vanhu va kumeka va ri swin'we eka swa mitlangu va kota ku va va kha va vulavula hi swo hambanahambana a va vulavuli hi swa mitlangu ntsena va vulavula na hi swa vutomi va vulavula na hi swa ku va vulavula na hi swa ku mani u hanya njhani mani u hanya njhani so hi ndlela yaleyo swi nga endla leswaku na hambi u ri na tingana wa kota ku kumeka u kha u hanya kahle na u kumeka u kha u tlanga na vanhu lavan'wani hikwalaho ka swa mitlangu.

Ndzi nga va byela leswaku hambileswi ndzi nga va ku ndzi nga ri kona laha va kumakaka va kha va tlanga kona ndzi ta va ndzi kha ndzi va hlalela eka thelevixini ya mina na leswaku ndza tinyungubyisa hikuva ndzi ri muAfrika-Dzonga ende na vona a va tinyungubyisi hi ku ya va ya endla leswaku hi na maAfrika-Dzonga hi tinyungubyisa hi vona na hi leswi va nga ta va va kha va swi tlanga na leswaku a va yi va ya ti nyiketela leswaku va vuya na silivhere kumbe khapu laha va nga ta va kha va tlanga kona.

E-e, a wa kahle hikuva tikhompyuta na tona ti na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle vanhu va fanele va huma vana va fanele va huma va ya tlanga ehandle hi xivona leswaku va kota ku tivana va kota ku endla na vunghana mara loko vo va kha va ri etikhompyuteni ta vona va nge koti ku endla vunghana hikuva va ta va va ti pfalele endlwini ende xin'wani hi ti-computer ti vavisa matihlo leswi nga ri ki kahle so ku huma va ya tlanga ehandle swi na nkoka swinene eka rihanyo ra vona na ku va vona hi voxe va kota ku ti kuma va kha va endla vanghana na vanhu van'wani lava tshamaka kusuhani na vona.

Xo sungula lexi ni nga ta n'wi vutisa xona ndzi ta n'wi vutisa hikuva ku va a ni byela leswaku hikwalaho ka yini a chuze ku va mutlangi wa bolo, xa vumbirhi ndzi ta n'wi vutisa leswaku i yini lexi xi n'wi hlohlotelaka leswaku a pfuka nampundzu a nga give up-i aya mahlweni a tlanga ntlangu lowu ende xa vunharhu lexi ndzi nga n'wi vutisaka xona hileswaku hi yihi khapu leyi a lavaka ku yi wina leyi a vonaka leswaku yi ta endla yi yi yi yi va ku yi ri na nkoka eka yena tanihi mutlangi na leyi a vonaka leswaku yi na nkoka eka xipano lexi a tlangelaka xona.

Banyana Banyana va kucetela ntlangu wa bolo ya milenge etikweni ra Afrika-Dzonga hikuva va kotile ku va va wina swi swidlodlo swo tala swinene eka ti-competition leti va va kha va nghenelela eka tona so leswi swi endla leswaku xipano lexi xa Banyana Banyana xi va xi kha xi hlohlotelo ntlangu wa bolo ya milenge laha tikweni ra Afrika-Dzonga hikuva loko ho languta ti-team to fana na Bafana Bafana na Amajita na tona ti le ku fambeni eka milenge ya Banyana Banyana hikuva ti improve matlangelo ya tona.

Ku tlanga ka mina ku tlanga swin'we ka munghana wa mina na mina swi endle leswaku hi kota ku va na ku burisana loku ku pfulekeke swinene hikuva a hi kota ku bula na hi swa vutomi a handle ka bolo hi bula na leswi hina hi nga swi achiever evuton'wini bya hina tanihi hina vinyi hi nga langutanga ka ntlangu walowu hi va ku hi kha hi wu tlanga.

I ntlangu wa hockey wu dumile eka matiko man'wana kambe ya laha etikweni ra Afrika-Dzonga a wu tlangiwi lexi xi ndzi endlaka leswaku ni ehleketa nga ri a wu rhandziwa hikuva South Africa a hi tiko leri ku kumeka ku kha ku titimela swinene ende ntlangu wa hockey wu kumeka wu kha wu tlangiwa eka matiko lawa ya titimelaka swinene.

Phurogireme ya swa mitlangu leyi yi nga tshama yi va kona emugangeni kumbe leyi va ku yi ri kona emugangeni i ku loko ku fika nkarhi wa khisimusi ku va ku ri na program-e ya ntlangu wa bolo lowu ku va ku ku ri ku hlangane magayisa na vanhu lava kumekaku va ri kaya va tlanga ntlangu wa bolo ya minenge laha ku va ku ku hlanganiwini as a tiko kumbe muganga wa tiko leri ni tshamaka ka rona hi va hi ri karhi hi tiphina swin'we.

Xihoxo lexi ni nga tshama ni xi endla a ku ri ku faya muchini wa nkoka lowu a ndzi tirha hi wona entirhweni hikwalaho ka ku va ndzi lava leswaku u lungha hi nkarhi wolowo leswi swi nga ni dyondzisa swona xihoxo lexiwani i ku ndzi fanele ku yimela lava nga na vutivi bya xilo xo karhi leswaku ku va ku ri vona va taku va ta lunghisa hikuva mina loko ndzo lava ku teka swilo ndzi swi endla hi ndzexe ndzi nga gcina ndzi onhi swo tala swinene.

Mitlangu yo fana na ntlangu ya bolo yi endla leswaku vanhu va hlangana endhawu yin'we va tsaka swin'we ndzi pfumela leswaku loko ku ri na ntlangu wa bolo vanhu va le tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga va swi kota ku va endzela matiko laman'wani laha va kotaku ku fika va kuma na kuma chance yo yo yo kota ku va dyondza hi mindhavuko ya matiku lama ma ma vaendzeli mona no kota ku endla vanghana no tlhela va va dyondza tindzimu ta vona.

Lexi mfumo wu nga xi endlaku ku seketela mitlangu leyiwani i ku va wu hoxa xandla hi ku va wu seketela hi tlhelo ra swa macheleni na ku seketela hi tlhelo ro endla leswaku timbala ta mitlangu ti va three leti ti va ku ti ri ka xiyimo xa kahle hikuva swi na nkoka hikuva swi endla leswaku vantshwa vo tala va nga ti kumi va ri karhi va endla timhaka ta swidzidziharisi kumbe ku hlongorisana na mabyalwa kambe va va va ri na lexi xi va ku xi kha xi va endla leswaku va kumeka va ri busy hi xona ehandleni ko tikuma va ri karhi van'wa mabyalwa no endla timhaka ta swidzidziharisi.

Vanhu vo nwa byalwa va seketela hi ku loko ku tlanga bolo swi nge endleki va kumeka va nga ri kona va endla leswaku loko ku tlanga ntlangu wun'wana na wun'wana wa bolo va kona leswaku va seketela ntlangu walowo ende ko tala mitlangu leyiwani ya bolo kumbe timbala leti ku va ku ri ku tlangiwa ka tona ti va ti ri timbala leti va ku ti ri kusuhani na tindhawu to xavisela byalwa se vanhu lavo nwa byalwa va va va ri karhi va sapota ntlangu lowu wa bolo swinene ende xin'wani xi va va ku va wu seketela va swi kota na leswaku va hlenga timali va hlengela vatlangi leswaku vona va kumeka va ri karhi va tlanga vona va ri karhi va hlalela va ri karhi va tinwela byalwa bya vona.

Swi endla leswaku hina tanihi va seketeli hi dyondza mindhavuko ya vanhu van'wani no tlhela hi kota ku va hi hlonipha mindhavuko ya vanhu van'wani.

Mitlangu yi pfuna hi ndlela leyiwani loko hi languta eka mhaka ya nkarhi xikombiso loko ku ri ntlangu wu fanele wu sungula hi awara ya nharhu mutlangi u fanele a fika ka ha sele awara leswaku ntlangu wu sungula leswi vulaku leswaku u fanele ku fika hi awara yambirhi leswaku a ti lunghisela i tlhela wu endla leswaku va vona nkoka wo ti nyiketela loko va ri karhi va endla xilo xo karhi xikombiso loko u ri karhi u tlanga u va u ri karhi u tlangela ku wina a wo tlangela njhenjhe u va u ri karhi u tlangela leswaku u wina hikuva ku va ku ri na mali yo karhi leyi va ku yi vekiwini leswaku yi ta winiwa loko tlanga wu hela hi lava nga ta va winini u tlhela yi pfuna leswaku va tikhoma kahle hikuva mhaka ya swidzidziharisi na mafole na mabyala a va languti ngopfu ka swona loko va ri busy hi swa mitlangu.

Ndzi pfumela leswaku swi endla leswaku u hlangana na xona xi olova swinene hikuva u va u ri karhi u kumeka u ri karhi u endla xin'wana u eka xiyimo lexi va ku ri karhi u hlangana na xona u ri karhi u endla na swin'wana leswi u swi rhandzaka leswi endlaka leswaku xiyimo lexi u va ku u ri karhi u hlangana na xona xi olova hlula hi ku hatlisa.

A ndzi ta endla leswaku nkarhi ndzi endla swilo leswi ndzi swi rhandzaka leswaku nkarhi lowu nga wu wisanga hikuva ndzi ri karhi ndzi ndzi nga swi rhandziku.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene leswaku vantshwa va hina va dyondza hi ti tanihileswi vurimi eka nkarhi wa sweswi byi nga na loko hi langutisa eka ikhonomi leyi hi nga le ka yona na swinene.

Minkarhi yin'wani munhu a nga amukeliwi loko a zama ina swilo leswiwani swo va swi endla na ku va munhu a ti a ri karhi a pfaleliwa ehandle ku tikuma a ri karhi a nghenelela ntlawa leyiwani.

Lexi ndzi nga tsakela ku xi i ku tikuma humesile ndzi ya tiphina hi minkarhi yo wisa ndzi nga ta va ndzi ri karhi ni yo hambanahambana leyi ematikweni yin'wani va ri ka yi endla na ku dyondza hi mindhavuko.

Ndzi susumeta hikuva ndzi hlohletela leswaku va ndzi joyina leswaku u ya mahlweni.

Ina ndzi pfumela leswaku swa mbilu hikuva vanhu vo tala swilo leswi va swi rhandzi va swi kota leswaku lehisa mbilu a va hlweli kuma va taleliwini kambe va tsakela leswi.

Lexi ndzi nga xi tsakisa i ku tikuma ndzi ri karhi ndzi ende ndzi nga tsakela ku ti kumela so i xin'wana xa xiendla loko karhi ndzi ku tikuma ndzi swi ringeta ndzi vona leswaku swi.

Swa mitlangu swa hina va tikuma xiyimo xa kahle xa miri tanihileswi va endla swa mitlangu u va na exercise nkarhi wun'we, vuvabyi byo ku talatala swa ku a kumeka a ri karhi byi n'wi khoma swi tlhela swi endla leswaku a kurhula ka miehleketo tanihi karhi u ti u ri busy u ri busy leswaku u nga hleketi ngopfu hi swilo swa.

Endla swilo hinkwaswo leswi swi endla na ku endla swilo leswi ku nga khale ndzi ri karhi ndzi navela ndzi tikuma ndzi swi .

Ndzi ta byala swi varhandzani hikuva vanhu va xavela swiluva va ri karhi va ya eka tindhawu to ka lava va ri va ri karhi va lavaka ku ri leswi vanhu va swi .

Hi leswaku ra na leswaku rihanyo ra leyi ri tshama ri ri leri ri va ku loko wo va wu ri swi va swi ri eka wena .

Loko munhu a ringasa mi va mi ri karhi vulavula hi swilo leswi endlaku leswaku mi nga tikuma mi ake na vuxavi mi ri karhi mi tlanga no vulavula hi swilo kambe mi nga vulavuli hi swa mitlangu ntsena na swin'wana leswi swi nga ku swi nga ri swa mutlangu .

Ndzi hikuva loko hi ri ntlawa va hi ri karhi dlaya swilo swo tala ku tlula loko mi ri ntlawa no hanya na vanhu van'wana swi endla leswaku vantshwa loko u ri na ntlawa lowuwani.

Yi ta endla leswaku tikuma a ri karhi vanhu u ta kota vantshwa no tlhela yi n'wu endla leswaku a ta hi xihatla.

Ndzi pfumela leswaku va lava va karhi va ti na va ku ri mi nga.

Ndzi pfumela leswaku na vanhu van'wana hikuva ku a kota ku kuma vanghana ta kota ku dyondza kahle.

Nga ku a hi mina ngopfu ende a swi vhele nga ha ri ku ri va tshamisekangi.

Swi weekend ya mina a yi ri weekend leyi va ku yi tlhela yi va weekend leyi ndzi nga yi hela ndzi mina hi .

Swi endla leswaku va ku ri hikuva va ta ku teka a nga na mhaka na vona va ri karhi va karhi va tshama kumbe leha va ri na yena hikuva hetelela ende wa va pfuna leswi va va va ri karhi va swi .

Swi na hikuva ku byela va ri karhi va onha kona mudzabheri wu va ri karhi a kota ku wu ri karhi wu.